Ukubheke kakhulu ukuthi njengoba usuzoqala uhlele umndeni, usuzocabangela namalunga amasha omndeni ozungase uwangeze kwi-medical aid yakho, uphinde ucabangele uphathina wakho okuwuyena ozobe nibambisene naye ekukhuliseni umndeni lo enizowuqala.

Amapulatifomu omakhalekhukhwini azothuthuka kakhulu eminyakeni emibalwa ezayo, ngoba asiza abantu basemakhaya ukwenza ukuthi bengahambi amabanga amade beya emabhange beyothumela imali, kodwa bekwazi ukusebenzisa omakhalekhukhwini ukuthumela imali, kanye nokuthenga online besebenzisa omakhalekhukhwini. Ubagcinela nesikhathi.

Into eyenza ukuba amapulatifomu emali yeselula aphumelele yingoba enza izinto zibelula, ukuseyiva isikhathi, ukuseyiva imali yokugibela uhambe uyofaka imali emabhenki, noma uyothenga amabhenki. Lokhu uwenza uhleli ube u-busy nangeminye imisebenzi ukwenza kumakhalekhukhwini wakho.

Njengoba uma ukhula uwumuntu, kuyisifiso sawo wonke umuntu ukuthi abe nomuzi, ngakho usuke ukhuthazeka kakhulu ukuthi ufake isicelo semalimboleko ukuze ukwazi ukufezekisa iphupho lakho, uphinde ukwazi ukuba nophahla.

Ezombusazwe zomhlaba zikuthikimeza kakhulu ukunyuka kwerandi nokwehla komnotho ngakho kungafanele uthi noma uphatheke kabi kodwa wehlele ngezazi ngenxa yokwazi ukuthi vele umthelela ungakanani.

Uqala ngokubheka i-affordability yakhe, mase ubheka umlando wakhe kwezezikweletu, uphinde ubheke ukuziphatha kwakhe ngakwezomnotho noma ngasezimalini.

Ukubolekisa ngemali encane kulimaza ebuncaneni benzalo ekwenza ungakwazi ukuthola inzalo yokuphinde ubolekise futhi. Kanti nokuthembeka kubantu kuba kuncane.

Yize noma ngabe zikhona izinyathelo kodwa akulula ngoba izelelesi zihlezi zinolwazi oluhamba phambili ngokusebenziswa kobuchwepheshe ezibusebenzisa ukwazi ukuntshontsha noma ukwenza ama-transfers zisebenzisa ama-akhawunti abantu.

Ukuchaza i-compound interest interest, ungathi inzuzo oyithola kwinzuzo, ekupheleni konyaka.

Ukuba sengozini yemoto kuyisimo esishaqisa kakhulu ngoba usuke umqondo uhambile kancane futhi ungazi ukuthi imoto ekulimaleni kwayo izokwazi yini ukukhaveka ngokomshwalense kodwa ngoba impilo isuke isakhona, ubonga impilo.

Ukukhathazeka kuhlezi kukhona, kodwa ngenxa yokwazi ukuthi abantu basemaphandleni nabo sibenalo ulwazi ngokusebenzisa ukuthumela imali ngedijithali, ukukhathazeka kuyancipha kodwa ubugebengu abusoze baphele.

Ugxila kakhulu zindawo zonke okungamazinga enzalo kanye nasezinkokholweni zonyaka, ubheke lapho kufanele ulungise khona. Ingabe uspenda kakhulu noma ukwazile ukonga ngendlela efanele?

Yebo, kulungile ngoba umuntu ufinyelela ekuthatheni isinqumo se-overdraft, ebe enolwazi lokuthi kufanele leyo mali ayibuyisele ekugcineni noma ayikhokhe.

Ukukhathazeka ngeke kwaba khona ngoba umsebenzi wasebhange angabe engichazelile kahle futhi ngikubona kungangisebenzela ukuthi imali ngingakwazi ukuyithola ngokushesha noma kube nenhlawulo uma kufanele ngiyikhiphe kungashayi isikhathi. Lokho kungisizele ukuthi ingagcini iqhaphazeka ngokungafanele.